Go tlhokomelwa ke ba lelapa go na le boitumelo le lerato mme go tlhokomelwa ke dintlo tse di tlhokomelang bagodi go na le ditirelo tse di tseneletseng le tshireletso. Botlhokwa ke go bona tshiamo e tshwarang mogare gore ba lelapa ba tsamaisane le ditlamelwana tsa ditirelo tse di tlhokomelang bagodi.

Batho ba lebeletse gore batsofe ba tlhokomelwa ka lerato, ka tshegetse le go nna le botsogo jo bo siameng mme se se nnete ke gore tlhokomelo e e tseneletseng ya botsogo baoki le ditlamelwana tse di tlhokomelang batsofe ke se se tlhomamisang botsogo jwa batsofe mo nakong e telele.

Setso se ruta gore batsofe ba tshwanelwa ke go tlotliwa le go rategwa. Mekgwa e e tlhomamisang gore malapa a tlhokomelwa go tswelela a tshegetsa batsofe. Batho ba ithuta go tlhokomela ba bangwe le go amogela gore tlhokomelo ya botsofe ke karolo ya setso le botshelo jo bo siameng. Mekgwa ya setso e bopa maikutlo a kutlwelobotlhoko le kagiso. Mekgwa le tsa setso di bopa a tlhompho, boikarabelo, kutlwelobotlhoko le tsholofelo, di ruta batho go amogela, go tsofala le go tlhokomela batsofe ka lerato le boitumelo.

Ke akanya gore madi a puso e a neelang batsofe ga se madi a ka kgonang go lekana gore ba ka kgona go iphedisa ka one gonne ele madi a mannye. Bagodi ba tshwanetse go fitlhelela meriana ya bone e leng tsona ditlhare mme ba tshwanetse gore ba kgone go reka dijo ba kgone gore ba nne ba itekanetse ka botlhale ka matsatsi mme puso e ka tokafatsa ka go okeletsa madi a bagodi a phenšene gore ba tle ba kgone go iphedisa, ba kgone go ya maokelong ba bone pholo ba bo ba kgone le go ithekela dijo ba phele ba itekanetse.

Phenšene ya puso e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe thata gonne ke ona madi a le esi ao ba a lebeletseng gore ba iphedise, mo kgweding ba tshwanetse go reka dijo tseo ba di jang, ba tshwanetse go ya maokelong gore ba bone pholo, ba tshwanetse go tlamela le go duela disosaete tseo di ba lebaneng.

Bagodi ga ba neelwe ditlamelwana tsa pholo gonne ke bona ba sokola gantsi mo motseng wa rona. Ke nagana go lefapha la pholo le ka thusa bagodi ka go romela dijanaga gore di tla go ba tsaya di ba ise kwa bookelong fa ba na le mathata mme go ka diriwa le tsona di gama pin tsa go thusa bagodi, bangwe ba ka ithaopang go ya go thusa go kolomake la bagodi dintlo fa ba nna ba le esi mme ba duele madi ke lefapha la pholo le puso.

O ka ya kwa dikantorong tsa SASSA mme wa fitlha wa kopa go dira kopo, ba go neela foromo e o e tlatsang o tshwanetse wa be o tshwere lekwaloitshupo la gago le lekwalo la kwa o nnang kwa teng, le lekwalo la banka fa o eletsa go amogela madi a gago ka banka mme o a e romela ba tla go romelela yona ka banka.

E ba ama ka gore e ba thusa ka go tlhokomela bagodi, fa o godile o tlhoka madi ale mantsi e ka nna madi a go ya bookelong, madi a go ithekela dijo, madi a go iphedisa madi a go duela disosaete tse o di duelang kgwedi ka kgwedi le tsa poloko mme jaanong fa ba lelapa ba go tshwaraganeng ntse o le mogodi ba tlhoka madi ka jalo madi ao a na le seabe se segolo.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le some a marataro gonne fa o godile jalo, ga o sa tlhole o kgona go dira ka jalo o tlhoka thuso ka tsele le tsele mme o ka amogela madi gape fa e le gore o na le makoa mo mmeleng wa gago. Dingwaga tseo di tlhophile go le maleba gonne fa o gola o simolola go nna le makoa mo mmeleng wa gago mme ga o kgone go ka ikemelela o a ya go dira ka jalo a thusa.